Ke e netefatsa ka go e record-a mo mogaleng wa me, ka be ka e memorize-a gore ke seke ka e lebala mme ka e kwala le fa bukana teng ya me.

Go amogela tuelo tsa thebolelo ya loago ka madi a cellular founu go naya melemo e e leng mmalwa. Go akaretsa baamogedi ba ka fitlhelela dithuso tsa bone ka tlhamalalo mo di founung tsa bone tsa cellular, ba ka fokotsa tlhokego ya go etela dibanka kgotsa dintlha tsa tuelo, ditirisano tsa madi a cellular di sireleditswe ka dikgato tse di farologaneng jaaka PIN-e le netefatso ya biometric.

Ke nagana phetogo e e ka diragalang mo motsengselegae ke fa mafapha a dibanka ba ka dira di-ATM-e mo di-shop-ong tsa fa gaufi mo magaeng gore fa motho ba mo romeletse madi a gagwe a kgone go a ntsha mo gaufi.

Fa o romela madi kwa ntle ga Aforika Borwa o dirise serala sa go kgabaganya melelwane, batlisisa mme o tlhophe polatefomo e e e nang leng dikelo tsa phapanyetsego tse di gaisanang le dituelo tse di kwa tlase, netefatsa dintlha tse di nepagetseng tsa moamogedi go akaretsa le leina, aterese le tshedimosetso ya akhaonto ya banka.

Tekanyetso ya ngwaga le ngwaga ke thirty-six thousand mme tekanyetso ya botshelo ke five hundred thousand. Netefatsa gore o nna mo teng ga eno go tila ya forty percent. Mo dikabelong tse di feteletseng, e neelana ka dikelo tsa morokotso tse di kwa godimo tse di simololang ka seven comma six, eight percent ka bonnye jwa peteletso ya fifty rand.

Baadimi ba leba dintlha tse di jaaka maduo a gago a sekoloto, lotseno, tekanyetso ya sekoloto go lotseno, DTI le go bona gore o tshwanelega go bona kadimo ya gago.

Fa o seka-seka ditlhopho tse dinnye tsa kadimo akanya dintlha tse di botlhokwa tse di latelang, dikelo tsa morokotso, dituelo le dituediso. Itse dituediso tsotlhe go akaretsa le dituelo tsa tshimologo, mareo a tlhaloganyo ya go duela, ditshenyegelo tsotlhe.

Nna go ntsha madi a a rileng go ka nna tswela mosola ka gonne o na le sejanaga ka tlhamalalo, o fedisa kotsi ya go kolota go le gontsi mo kamanong go na le boleng jwa sejanaga. Tila dikoloto le tuelo tsa morokotso e go letla go reka sejanaga o sa bofiwa mo thulaganyong e e rileng ya matlole.

Tlhatlhoba sekoloto sa gago, tlhama tekanyetsokabo go dira dikoloto tsa botlhokwa go buisana le ba kolotisi, tlhatlosa go kopangwa ga dikoloto.

Fa o bula akhaonto ya banka go tlhokega tokomane ya ID e e tirisanong jaaka passport-o kgotsa buka ya ID, bosupi jwa aterese, bosupi jwa lotseno mme go botlhokwa gore o nne le yone le fa motho a sa dire go boloka madi a gagwe.